Umqhubi weteksi endandikhwele kuyo waye ngxame kakhulu, waye qhuba ngendlela ebheke ecaleni kakhulu ede waphumela ecaleni komgca oyelo. Kwathi kusenjalo wabona imoto yabezomthetho bendlela imi phambi kwakhe waza wazama ukubuyela ngaphakathi endleleni ngetshova, wagilisa imoto yomnye unoteksi yaze yaqala njalo ke ingxabano eyabangela ukuba sifike emva kwexesha emsebenzini.

Ndingaqale ndithethe nomqhubi webhasi ndive ukuba uthini na. Mhlawumbi angakwazi ukuyondibeka kwisitopu apho ndizoba kufutshane khona nendawo ethengisa amakhadi ebhasi. Ngamanye amaxesha mhlawumbi ngenxa yosizi angakwazi ukuba andikhwelise aze andicacisele kakuhle ukuba kwixesha elizayo kufuneka ndibe nekhadi lam lebhasi.

Xa abaqhubi beeteksi beqhankqalaza amaxesha amaninzi baye babe nobundlobongela nto leyo inomenza ubani azibone engena engozini. Kwakhona xa abaqhubi beeteksi beqhankqalaza loo nto yenza abasebenzi bafike emva kwexesha emsebenzini. Loo nto inokuphumela ekubeni ubani afumane ukutyityinjiselwa umnwe mhlawumbi ade agxothwe. Xa iiteksi ziqhankqalaza abantu baye bakhangele ezinye iindlela zoyokufikelela emisebenzini ekusenokwenzeka ukuba azikhuselekanga bebeka ubomi babo engozini.

Iindlela ezingagangathwanga eMzantsi Afrika zibeka imingeni eliqela kubaqhubi kuquka ukucuthwa kokuhamba, ukwanda komngcipheko womonakalo wezithuthi, kunye neengozi ezinokuthi zibekho ngenxa yokungakhuseleki kweendlela. Kwakhona zinokukhokelela kwixesha elicothayo lokuhamba ukunyuka kweendleko zokugcina iimoto zisebenza yaye zisemgangathweni, kunye neemeko ezinokuba yingozi.

Ngelishwa enoba kuqhankqalaza abaqhubi beebhasi okanye abaqhubi beeteksi iibhasi zihlala zizibona zisengxakini. Xa kwakukho uqhankqalazo lwabaqhubi beeteksi babede bazibethe nokuzibetha, ezinye bazitshise iibhasi zinabantu ngaphakathi. Xa komnye umnyaka ndandibhala iimviwo kwafuneka ndifike esikolweni ndize ndibhale sendigxabha-gxabhisa kuba kaloku ndandifike emva kwexesha.

Azikho iingenelo zokuba ibhasi itshintshatshintshe umzila ehamba ngawo. Kaloku xa ukhwela ibhasi enegama elithile mhlawumbi ibhasi eya edolophini ngexesha elithile uyazazi ukuba uza kwehla phi. Xa lo bhasi itshintshe umzila loo nto ithetha ukuba ngoku funeka nawe utshintshe indlela ozenza ngayo izinto apho uza kwehla khona uza yofika njani apho uya khona. Isenotshintsha nokhuseleko lwakho. Ngoko andiziboni iingenelo zokuba ibhasi itshintshatshintshe umzila ehamba ngawo.

Isithuthuthu sakho ungasipaka nakwezona ndawo zijongeka zincinci nongenokupaka kuzo imoto. Amafutha esithuthuthu awabizi kakhulu ngokufana nawemoto. Kwakhona akukho isizathu sokuba uzibone uhleli ixesha elide kwitrafikhi yakusasa xa usiya emsebenzini. Amaxabiso okusigcina siphilile isithuthuthu sakho angaphantsi le kunawemoto nto leyo eyenza zifikeleleke ngcono.